Ho di bolaya ke sebedisa thipa eo ke di sehang ka yona molaleng. Hoba ka sethunya ha se tsela e lokileng eno ya ho bolaya diphoofolo.

Molaotheo wa Afrika Borwa o re basebetsi ba sebetsa mapolasing, ba lokela ho tshwarwa hantle mme ba se ke ba sebediswa dihora tse ngata haholo. Mosebetsi e mong le mong o lokela ho sebetsa matsatsi a mahlano ho isa ho a tsheletseng. Mme letsatsi ka leng mosebetsi o kgona ho sebetsa dihora tse robedi feela. Ha o ka feta mono, mosebetsi o tlameha a patallwe matsatsi ao kapa dihora tseo a di fetileng. Basebetsi ba lokela ho patalwa hantle mme ba be maemong a hantle a ho sebetsa. Ebile ba na le tokelo ya ho kopa matsatsi ha ba na le lebaka kapa ha ba kula.

Dumela, mohaeso. Ke o founela tjena ho tswa kantorong ya mmuso. Ke kopa o mphe dintlha tsa mono polasing ya lona mono hore di le eme jwang, polasi ya lona e eme jwang. Re tsebe ho tseba ha re tlo tjheka mokoti hore re tlo sebetsa moo ho leng jwang, mme re tlo tjheka mokoti wa rona wa lona wa metsi ho kae.

Nka ikopanya le dihwai tsa polasi tse kgolo hore ke fumane tsebo ya hore ke ka etsa jwang hore le nna ke iphumane ke le maemong ao ba leng ho ona. Mme hape ke ka batlana le borakgwebo ba banyane mme ke rekisetse bona hore ya ka kgwebo le nna e kgone ho hola.

Lebaka la etsang dihwai di dule di fetola ditjeo tsa dihlahiswa tsa bona. Le bakwa ke ho nyoloha ha theko ya dipeo, manyolo le mafura a dikoloi. Sena ke sona se etsang dihwai di dule di fetola ditjeo tsa bona. Mme le tsa bolepi le tsona di na le phehello ho nyoloheng le ho theoleng ha ditjeo tsa dihlahiswa tsa di ho bua. Ka nako e nngwe pula e kgona ho na haholo, ebe ba kgona hore dintho tsa bona di tsamaya hantle. Empa ka nako e nngwe pula yona yona eo e kgona hore e bolaye dijalo tsa bona, ha ka nako e nngwe ba kgona hore ba hloke pula, mme dijalo tsa bona di shwe.

Manyolo a etsa hore mobu wa hao o none, mme o be le tswalo e ntle dijalong tsa hao.

O ka ngolla mmuso mme wa kopa thuso ka tsa ditjhelete mme o ba bontshe hore kgwebo ya hao e tlo tsamaya jwang hore ba kgone ho o thusa. Sena ke ile ka se bala marangrang mme le o mong wa haeso ile a mpolella sona.

Nna nka ba thusa ka ho reka metjhini e meng e ka etsang kgwebo, mme le mosebetsi o be bonolo. Hape nka kgona le hore ke ba nyollele tjhelete hanyenyane hore le bona ba kgone ho bona hore seo ba se sebeletsang ha se lefeela.

Mokgwa oo ke bona e leng mokgwa o hantle wa temo, hoba haele moo o dulang teng o kgona ho ba le nako e ngata haholo ya ho kata, mme le ya ho tshireletsa dijalo tsa hao ho ntho tse ngata tse tshwanang le botsotsi le batho ba ka tlang ba tlo o senyetsa, ebile ho bohlokwa hore di be tlasa lebitso la hao hore nthwe e nngwe le nngwe ya hao e dule e tsamaya ka tsela. Ha hona motho ya tla kgonang ho tla a tlo nkela kgwebo ka tsela eo.

Ka ho etsa diphallelo mahaeng a bana ba senang batswadi le mahaeng a bonkgono, ka hoo mmuso o kgona ho bona hore ke kgona ho thusa baahi ba setjhaba mme o kgona ho o fokoletsa tjhelete ya lekgetho.

Ha ke bone e ba teng nakong e tlang hoba ka mona technology e se e kenelletse haholo mme tshepa hore ho ntso tloba le ditsela tse ding tse ngata tsa ho etsa pampiri, mme borapolasi ba hodisang difate tse thusang ka ho hlahisa di pampiri. Kgwebo tsa bona di tlo fokola hoba ho tlabe ho shejuwe ho tsela tse ding tse fumanweng tse bobebe ho feta tseo.

Ka ho hira basebetsi ba bangata ba tlo ho katang dijalo, mme e le ho kenya di-net ka hodimo la ka thoko ho dijalo tsa ka hore ke kgone ho di tshireletsa ho ntho tse ngata.

Ka ho qoba sebaka kapa tulo e ditshila, mme o di jalle mono mo leng hore mobu wa teng o nonne, mme o ka kgona ho tswala meroho e metle hobane ha eka o jala meroho mono moo e loreng ha ho a hlweka, ebile mobu wa teng o ditshila, o ka fumana hore dijalo tsa hao di ka se hlahe, mme meroho e rata mobu o nonneng.

Ha o kotula ka letsoho, o kgona le ho ikgethela tseno tse o di batlang. Mme o kgona ho bona le hore ho ditholwana tsa hao tse sokang di butswa hantle ke tse feng, mme le tse senyehileng ke tse feng. Hoba machine yona e nkella kaofela. Ha e kgone ho kgetha hore tsena ke tse hantle le teng, mme tsena ke tse seng hantle. Jwale ka letsoho o kgona ho nka dintho tse hantle, tse butswitseng hantle tse leng horeng di ka jeha hantle ke batho.

Lebese ha le qeta ho ntshuwa phoofolong le ha for mme ha le qeta ho cfo le tshelwa ka hara kgalase, ha le qeta le nkuwe le kenngwe tulong e batang hore le dule le tshwere botjha ba lona.

Ke ne ke tla etsa hore hona sehlopheng seno, ke arole ke etse dihlopha tse ding. Mme dihlopheng tseo ke etse hore sehlopha se seng le se seng se kene matsatsi a mane bekeng hore mosebetsi ka moo a kgone hoba le nako ya hore a phomole ka hore ba tlabe ba sa kene matsatsi a mangata haholo.

Diphoofolo tse nang le boya bo bongata jwalo ka nku, nkwe ho kgonwa ho etsa diaparo ka tsona. Mme nku ho kgonwa ho etswa ulu ka boya ba tsona.

Tshebetso ya ho kotulo dinawa ho fihlela di ba ka makotikoting e bohlokwa haholo hoba e etsa dinawa di dule nako e telele mme ntho e monate ke hore ha di dutse ka ona ka makotikoting ka moo di a kgona hore di jewe di tswa ka hona ka makotikoting ka moo. Mme tshebetso ya ho kotula e bohlokwa haholo ka hore le dinawa tseno tse loreng di a sebediswa moo di hlatsitswe hantle mme tsa kenywa metsing. Taba tsa bediswa metsing, hore di kgone hore ha o qala o bula lekotikoti, o di tshela, o kgone ho di ja ha bonolo ka hore se ntse ba o bidiseditse tsona mme di behile hantle ka hara makotikoti.

Ka meroho, cabbage le ditamati ka ha e le bohlokwa mme mmele ya rona e hloka. Ebile molemo o mong wa tsona ke hore o fokotsa ditheko tsa dijo tse rekwang ka tlung ka hore tsona se ntse re na le tsona, mme ha re hlokahale hore re ilo di reka mabenkeleng.

Ho na le motho ya dulang a nshebetse maemo a lehodimo ka ha technology ya rona e entse dintho di be bobebe ka ho kenya ntho tseno marangrang mona difounong. Mme motho enwa seo a se etsang ke ho dula a sheba hore maemo a lehodimo a jwang ho tsa bolepi. Mme a nto njwetsa hore kajeno kapa hosane ho tla pula kapo beke e tlang ho tlabe ho le jwang re tsebe hore re tlameha ho kotula ka nako pele kotsi e re hlahela.